Imiqathango endiyibekileyo kukuba umntu makabe ne-business plan ecacisayo ukuba uza kulima ntoni, njani, unayo indawo yokulima kwaye uza kuyiphatha njani, yintoni azawuyenza ukuze ibhizinesi yakhe iqhubekeke okanye ifama yakhe iqhubekeke ingatshoni.

Ndicinga ukuba i-drone zingaba luncedo kakhulu kubafuyi nabalimi kuba umhlawumbi imfuyo yakho xa ilahlekileyo ezintabeni, endaweni yoba ube uhambahamba phaa ezintabeni usonzakala ungasebenzisa i-drone ukhangela imfuyo yakho elahlekileyo. Nakubalimi ngokunjalo ungajonga imfama, ifama yakho uba iqhuba njani ube uzihlalele endlini. Namasela uwabone nge-drone, neengxaki ezikhoyo i-drone as uba ihamba phezu kwefama ijongajonga uba umhlawumbi icingo livulekile iinto ezibunjalo. So ke ndithi i-drone zingaluncedo olukhulu.

Ndingathi iingenelo zokufuya iinkukhu kukuba iinkukhu ziyakhawuleza ukufa, zifumana isifo lula zife and ziyosulelana kuba xa kufike elaa xesha lomkhuhlana weenkukhu kubekho nje eyi-one eswelekileyo zibhubha , zifa amper zonke. Kwaye ke nokhuliso lweenkukhu lunzima, ugada laa maqanda uqinisekise ukuba amaqanda wakho afukanyelwe kakuhle. Ende ufuneke ugade, uqiniseke ukubana iyadi yakho ivalekile uba iinkukhu zilula ukukwazi ukuziba zityiwe nangoodyakalashe.

Yenziwa yinto yoba ezaa mbotyi, laa ndlela yokuzenza ukuba uzibilise usakugqiba uzibilisa kwakho uzifake, uzivalele kwithini, uqinise kakhulu ukwenzela uba kungangeni umoya, kungaphumi moya, loo nto itsho yenze ukubana ii-beans zakho zingaboli. Kwaye xa ulentoza, xa ithini yakho ivaleke kakuhle ithi loo nto asoze zibole zizawuhlala ixesha elide.

Aluncedo kakhulu amaphulo karhulumente kwezolimo ekudaleni kwemisebenzi kuba abantu abaninzi ezilalini kuba imilomo igcwele ezilalini abanayo imfundo ngoko ke bazi into yokulima. Ngoko ke yiloo nto ithi bazawutsho bafumane imisebenzi xa kukho izilimo ezi amasimi evuliweyo ngurhulumente ebancedisa ekulimeni, ngoko incedisa kakhulu loo nto.

Ufuyo lweenkukhu kundinceda kakhulu kuba ndiyenza imali kakhulu kuba ndiyakwazi ukuzithengisa ezi nkukhu. Emveni koba ndizithengisile ndiyakwazi nokuthengisa amaqanda laa wenziwa ziinkukhu. Ngoko ke indenzela ishishini elenza imali kakhulu kuba aziphelelwa, amaqanda awapheli, asoloko ekhona kwaye abantu bayazithenga nozithenga iinkukhu and ndiyakwazi nokuzixhela ndiphinde ndithengise nenyama yenkukhu. Ke ngoku neziphilayo ndiyakwazi nozithengisa, so yenza imali loo nto kakhulu, ingeniso.

Iinkukhu ziyaqandusela kakhulu xa kushushu emini so ithi loo nto ukubana ungafakela ezaa nto kuthiwa zii-artificial uba inkukhu icinge uba fanuba kusemini itsho izokwazi ukwenza amaqanda. So ithi loo nto amaqanda wakho aza kwenzeka emini nasebusuku. Uqinisekise ukuba nendawo yeenkukhu zakho uzigcina zisempilweni, zisemandleni, zisitya kakuhle kwaye namanzi acocekile ukwenzela uba zisebenze kakuhle.

Kaloku laa gadi indinceda ngokuba nditsho ndithengise laa mifino iphaya egadini yam, ndiyithengise kuba laa mifino i-fresh kwaye abantu bayayithanda ngoko itsho indenzele ingeniso xa ndithengisayo. Ndiyakwazi nokuhamba ndithathe izifuno ndiyozithengisela abantu ngaphandle eziteksi renki njalo njalo, kodwa ndiyaqinisekisa uba soze ndibuye nayo le mifuno izawuthengwa yonke.

Ngokolwazi lam izinto ezenziwa ngengqolowa sisonka, zii-noddles, yiphasta, ikeyiki. kuba kaloku ingqolowa iyabhaka mos yenza umgubo, iflawa like iflawa. So ithi loo nto yonke into edibanisele nokubhaka kunye nee-cereals ezinye zisebenzisa kwale ngqololowa .

He andiqinisekanga ke ngenkqubo yokujika ubisi lube sisonka samasi kodwa ndinofifana nje lokuba uyagalela endaweni ubisi lakho, uligcine phaa lihlale ixesha elide. Ugalele iswekile phaa kweli bisi ukuze ibisi lakho lijiye libe ngqindilili. Ulihlalise ixeshana, ugalele netyuwa emva kwexesha uyihlalise phayana and then ke ngoku as ixesha lihamba izawuya iqina, olu bisi luqine. Lufake ke ngoku iinto ze-flavour ukuze, ezinambithisayo uba ibe yile tshizi uyifunayo. Ndicinga njalo.

Kuba ndiyayazi imifino yam ukuba isemandleni kwaye i-fresh, icocekile. Ndiyaqiniseka ngemifino yam ukuba isemgangathweni ukuba ingathengiswa ezivenkileni eziphezulu. Ngoko ke yiyo loo nto ndiqinisekile ukuba amashishini wendawo endihlala kuyo azayithenga imifuno yam kuba isemandleni yondlekile kakhulu.

Ucandelo lezolimo, i-agricultural sector ngolwasemzini, licandelo elikhethekileyo kwaye elizisa imali, umnotho. Inyusa umnotho waseMzantsi Afrika kakhulu qha abantu abayiqapheli. Ingxaki eMzantsi Afrika okanye ndingathi, ewe, eMzantsi Afrika sidume kakhulu ngemifino nangemfuyo. Ngoko ke kule agricultural sector ithetha ngalaa nto kuthiwa zii-goods and , exports and imports which is ukuthengisela kwamanye amazwe of which ingenisa , ngelo ndlela ingenisa ingeniso yemali, inyusa ikhono leMzantsi Afrika.